Ku kokela ndzhaku loko u famba hi xihahampfhuka, swi humesela hikuva va tshama nkarhi wo leha. Loko xitulu swi nga tsakisangi, marhambu ni minhlana ya ndzhaku yi pfuka.

Ku tlakusa mali ya mabazi lembe ni lembe swi nga va swa nkoka, leswi endlaka leswaku khampani yi kota ku langutisa swilo swo tala. Ku fana ni mafurha, ku xava bazi, miholo ya vatirhi, ni swiphemu swa mabazi. Swi tlhela swi pfuna ku antswisa mabazi, vuhlayiseki ni ku endla leswaku vakhandziyi va tsakela ku famba. Ku tlakusa mali swi pfuna khampani leswaku yi tshama yi tirha kahle, kambe ku fanele ku endliwa hi ndlela leyi vakhandziyi va nga ta va nga ka va nga xaniseki. Ku endla leswaku va kota ku famba hi mabazi swi tshama swi olova.

Ndzi vona swi fanele ku tshoveriwa vatirhikuloni ku tirha ntirho lowu, hikuva vana va suka va ya eswikolweni ku ya dyondza. Va va va karhele nanhlikani ku va nga kota ku vanakuloni exikolweni eka ndhawu ya ku tsemakanya.

Ndzi nga tshika ku chava, ndzi nga ndhawu yo ringana ni ku vona loko vanhu a va ri karhi va vonakala. Ndzi nga va tivisa maphorisa, ndzi nyika timfanelo ta xikanyakanya. Ndzi nga kopa vutihlamuleri eka vanghana, kumbe vanhu va le .

Loko u famba hi milenge kusuhi na patu, swi fanele ku endla leswaku u tshama u hlayisekile. Hlaya ndlela leyi u lavaka ku famba ha yona ku tiva leswaku i ndlela leyi sirhelelekeke, ku famba hi ku languta xihundla ni ku lawula miri, u tshika ku baleka hi ku hatlisa. Famba na vanhu lava u va tshembaka. Loko swi koteka tirhisa swilo leswi endlaka ku vonakala, hlaya tindhawu ni swipimelo swa le ndhawini.

U fanekele u tiva ku n'wana u ya kwihi, ku kota ku tiva ku i mali muni ku ya ka kwale ka ndhawu yeleyo. For ku sirheleleka ka n'wana, ku fanekele ku va na munhu loyi a nga ta yimela n'wana laha a nga ta chika kona.

Loko u lava ku xava thikithi ra bazi hi inthanete, sungula hi ku tirhisa foni ya wena leyi hlanganisiweke na inthanete. U nghena eka website ya bazi, u hlawula ndhawu yo suka, ya ku ya, siku, ni . U hlawula bazi ni xitulu lexi u nga ta tshama ka xona ebazini. U nghenisa vito ra wena, u nambara, na email, u hakela hi khadi, naswona u hlayisa thikithi ra wena. Loko swi tika kombela munhu loyi a nga na vutivi a ku pfuna.